Ku tirhisa data ndzi vona swi antswa hikuva u kota ku tirhisa swilo swa wena hi netiweke leyi nga pimiwa hi ndlela ya kahle nkarhi wun'wana na wun'wana.

I ku va vanhu va dyondza ku hlayisa ti-data kumbe ku tiva matirhiselo ya ti-data na ku va vanhu va papalata va papalata swinene leswaku va va nga tshami va ri karhi va tlangisa data hambi swi nga fanelanga. Swi endla leswaku ri va tshama va ri ku xaveni ka data leswi endlaka leswaku ri data yi ya yi kha yi andza hi siku ni siku eka nxavo wa yona.

Vunene bya ku xava data ya ku tala loko u ri xichudeni swi na nkoka hikuva u kota ku si lavisisa leswi swi tikeke ku swi kuma eka tibuku nakambe vubihi i ku va loko data yi ri hi xitalo swi ku endla leswaku ri u lava na leswi a swi nga bohi ku va u swi endla u gcina u u lavile leswi swi nga ta ku dlaya nhloko.

I Vodacom Vodacom.

Ndzi tirhisa app ya ka Vodacom Vodacom network ya yona yi khoma eka tindhawu hinkwato ende yi khoma yi khoma hi xiyimo xa le henhla.

Nga va tsundzuxa leswaku ri a va susi swa ku va data yi hundzeriwa kumbe airtime yi hundzeriwa a va susi sweswo hikuva hi swona leswi endlaka leswaku ta ntsengo wa data wu va ehehla kambe loko a vo susa sweswo a swi ta olova swinene ku xava data.

I MTN ku xava yona u dayile star one four star one four one star two hash u cheka mintsengo na data leyi nga ka ntsengo wa le hansi.

Yi endla leswaku loko u lava xilo a swa ha bohi ku nghena a ka Google yi antswisa swilo hikuva yi yi na vuxokoxoko bya kahle na mahlamuselelo ya swona ka leswi u va ka u lavaka ku swi tiva.

Swi nga tshika vana va tirhisa leswaku va kota ku tiva va kota ku tiva ti-answer-a hinkwato kumbe va kota ku tiva hi swilo hinkwaswo leswi va va dyondzisaka leswi swi nga kona eka tibuku.

Hikuva xin'wana na xin'wana lexi va lavaka ku xi tsala kumbe ku xi endla va rhanga hikuva va ya eka AI ku va va ya cheka leswaku swilo swi fambisiwa hi ndlela yihi.

AI yi kahle swinene hikuva yi ku tivisa mahungu hi vuenti bya wona.

Ndlela ya vuswikoti bya vutihlamuleri ni ndlela ya ntirho.

A yi endla leswaku ri va nga ha hlayi tibuku va sungula ku tirhisa chatbot eka xin'wana na xin'wana va nga ha tirhisi miehleketo ya vona loko va tsala xilo.

I ku va u khiya foni ya wena kumbe laptop ya wena u yi endlela ti-password ta ku tala leswaku munhu a nga tshuki a hleketa hi yona.

Eka leswinene hikuva ya pfuneta swinene eka ntirho kambe leswo biha swi onha rihanyo munhu a tinyiketela ngopfu eka swona.

Selulafoni, khompyuta hi swona leswi endlaka vutomi byi olova na vukorhokeri byi olova.

Leswi endlaka leswaku ri nxavo wa tiselulafoni wu va hehla hileswaku va tiselulafoni ti ri na ku hambana hi matirhiselo ya thekinoloji.

Xivangelo xa ku va tiselulafoni tin'wana ti ri henhla hi nxavo hileswaku ri ku na ku hambana ka matirhiselo ya thekinoloji.

Hikuva matirhiselo ya thekinoloji a ya fani yan'wana ya le eka xiyimo xa le henhla ku tlula tin'wana kambe tin'wana ti le hansi hi matirhiselo ya thekinoloji.

iPhone yi tirhisa mixavo ya le henhla aka hinkwaswo thekinoloji ya yona yi le ka xiyimo xa le henhla nakona yi tirhisa ti-apps ta yona ntsena kambe Samsung a yi tirhisa thekinoloji ku fana na tifoni ta mixaka yin'wanyana.

I ku va va endla tieriyani leti vanhu va nga ta kota ku nghena mahala va nga xavangi ti-data kumbe wu endla leswaku ri ntsengo wa nxavo wa ti-data wu ya ehansi ku kota un'wana na un'wanyani a kota ku fikelela ku xava.

Ndza pfumela nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tirhisa inthanete ya vona, hikuva swi fika lahaya ku ka ku va data nxavo wa yona wu ri henhla swinene. Swi tshikelela swinene eka eka vanhu lava pfumalaka mali ya ku xava data hikuva nxavo wa data wu le henhla. Loko nxavo wa data wu ri henhla swi tisa ntshikelelo van'wani va tsandzeka ku fikelela nxavo wa yona, na ku va masiku wa ya leswaku ku va data yi expire wu kumeka wu.

Exikarhi ka nxavo wa data ya Vodacom na Cell C, eka Vodacom wa kota ku kuma ti-data hi ntsengo wa le hansi kambe masiku ya ku expire ya kona ya kumeka ya ri ekusuhi. Kambe eka Cell C u kuma data hi ntsengo wa le hansi laha yi nga ta tshama masiku ya ku tala u tiphina hilaha ku nga heriki. Swo hambana hikuva Vodacom yi na ntsengo ya le henhla kambe loko swi fika eka Cell C, mintsengo ya kona i mintsengo ya kahle mintsengo ya le hansi ya tsakisa swinene.

A swi tsakisi hikuva ni kumeka data leyi ni nga yi xava hi ntsengo wa le henhla ya ha tele swinene, swi endla leswaku ni onhakeriwa a swi ta va kahle loko na minxavo ya yona data yo va yi ri hansi, hikuva ntsengo wu le henhla kambe siku ra ku expire ri va ekusuhi. Swi tisa ntshikelelo eka nxavo wa kona hikuva na ikhonomi na yona yi le hansi, so loko na vona a vo tisa ku cinca eka masiku ya ku expire a swi ta va kahle kumbe va va hungusa mixavo.

Data leyi ni yi tirhisaka i ya MTN, nakona nxavo wa data wu le henhla swinene ende swi tisa ntshikelelo hikuva a tihlweli ku hela kumbe na masiku ya ku expire nkarhi wun'wanyani a wu ma fikisi. Loko a ri mina ndzi xava data ko ringana ku hundza ka ntlhanu, hikuva a yi hlweli ku hela nakona ntsengo wa kona wu le henhla. A swi olovi hikuva netiweke ya kona na yona ya tshika nkarhi wun'wani loko u ri busy wu tiphina hi inthanete ya wena.

Swa hambana nakona ti hambanile matirhiselo ya data etifonini. Hikuva ku na swihlawulekiso swa ku hlaya swa matirhiselo ya ti-data, hikuva tikona leti nghenaku eka inthanete tikona leti nghenaku eka ti-app tin'wani ta vunyanyuri efonini leti ti pfumeleriwaka ku nghena eka tona ntsena. Kambe matirhiselo ya tona ka ha ri yan'we na mintsengo ya tona ya hambana yin'wanyani yi le hansi kambe yin'wani yi le henhla.

Ndzi ta papalata matirhiselo ya data ya mina na ku va ndzi hlayisa no hunguta ku nghena eka swa vunyanyuri nkarhi na nkarhi, na ku va ni tirhisa inthanete ya mina hi vukheta, hikuva hi swona leswi swi nga pfunaka leswaku munhu a kota ku hlayisa data ya yena leyi a yi a yi xaveke leyi pimiweke ku va yi va kona n'hweti yin'wana na yin'wana. Kambe swi pfuna swinene loko munhu a hungusa ku tshama a khomile foni ku papalata ku tirhisa data hi swilo leswi nga riki na nkoka.

Malume data buddle yi fana ni ku nyika foni ya wena mali yo famba hi inthanete xi tirha ku endla leswaku u kota ku landzelela website ku tirhisa WhatsApp-a na ku va u vona tivhidiyo ni ku tsala ma-email ku hlayisa data swi kombisa ku tirhisa inthanete hi ndlela yo olova ku nga tshikisiwa hi mali yo tala loko data yi herile u fanele ku xava yin'wanyana ya pfuna swinene u kota ku vona mahungu u kota ku hlaya hinkwaswo u kota ku vona vukorhokeri hinkwabyo lebyi u byi lavaka hi ku tirhisa data.

Ina ku nga va ni xivangelo xo xava data eka masiku lama xi durha hikuva ku tinyiketela ka switirhisiwa ni vuyelo bya data eka masiku lama vanhu va tala ku tirhisa inthanete hi ndlela yo tala leswi swi endla leswaku data bundle yi khomiwa ngopfu ku nga ha cinca ntlawa wa mali lowu banga kumbe vuhumelerisi yi wu rhumelaka ku durha ka data swi nga ha vangiwa hi ku cinca ka tinetiweke loko vanhu va tala va tirhisa inthanete hi nkarhi wun'we vuhumelerisi bya data byi lawula mali ya data ku tiyisisa leswaku netiweke yi tirha hi ndlela leyi lulameke.

nxavo wa data i mali leyi u yi hakelaka ku tirhisa inthanete naswona matirhiselo ya yona i ndlela leyi u tirhisaka inthanete ku landzelela social media ku vona tivhidiyo ni ku dyondza i foni ku twisisa nxavo wa matirhiselo swi pfuna ku lawula mali ya wena ni ku tirhisa inthanete hi ndlela olovaka kambe nxavo wa yona wu le henhla swinene kambe ndzi vona wu fanerile hikuva loko wo va hansi swi ta endla leswaku khampani ya nxaviso wa data yi lahlekeriwa kumbe ikhonomi ya yona yi ya ehansi hi minkarhi ya ku tala.

Hi riqingho ra mina ra le nyongeni ndzi tirhisa data ku landzelela social media ku vona tivhidiyo ku xava swin'wana swa mafayili ku dyondza hi online ku rhumela ma-email na ku va ndzi ndzi endla ti mithini kumbe minkunguhato ya le ntirhweni ku langutela ti-website hi ku fikelela vutivi ni ku tsala swa nkoka na ku va ni hlaya mahungu hi ku tirhisa ti-social media swi pfuna swinene eka siku na siku a swi bohi leswaku ni va ni ri na xiyanimoya kumbe mavonakule.

Swi tele swinene i vutivi na dyondzo ku kuma swiboho hi mahungu hinkwaswo efonini kumbe ku khoma vanghana ku rhumela ni ku amukela swikombiso ku landzelela ku nyikana vutivi na ku vulavula na vanghana hi phone ku hlayisa ni ku humesa swa pfuna swinene na swi tsakisiwa na ntirho na ku tirhisana ku rhumela ma-email ku na ku va u nghenela mithini we le ntirhweni kumbe ntshungu we le ntirhweni hi ku tirhisa foni ni ku xava ni ku rhumerisa swilo hi foni.